Mntakababa, cabanga kule zimo esiphila kuzo namhlanje ukufa into eyenzeka noba inini, sivikela umndeni wethu lo ukuthi sithathe sithole umshwalense yingoba sifuna ukuvikela umndeni wethu kwizimo ezingalindelekile, ngoba futhi siyafuna ukuthi uma sifihla okanye singcwatshwa okanye sibekwe endlini yethu yokugcina kwenziwe lokho ngesidima, kodwa uma kungekho mali okanye kungekho mshwalense konke lokho kuba nzima. Cabanga abantu bazothini bebebheke umndeni wethu ingoba, asikwenzi lokho ngoba sifuna ukubukeka kahle but ingoba sibakhathalele ukuthi bangaphatheki okanye bangabe cindezekeki ngokwengqondo, bakhathazekile bengazi bathathe ini behlanganise ngani. Nakhona uma kukhona imali kuba lula okwenza konke okumele kwenziwe, ngobani? Imshwalense, ukhona, umshwalense ukhona for izimo ezikanje.

Izici eziyinhloko ezenza ama platform imali yeselula aphumelele kakhulu ukufinyeleleka kalula, that is accessibility, inethiwekhi ebanzi yama-ejenti, ukuphepha, security, izindleko eziphansi, ukuhambisana nezidingo zendawo, kanye ukusebenzisana nohulumeni nezinye izinkampani.

Robert, ukusebenzisa i-overdraft kubalulekile kodwa kubalulekile mangabe uzobe uyisebenzisa ngendlela ngoba i-overdraft ikusiza ezimeni ezingalindelekile ezenzekayo and izimo eziphuthumayo. I-overdraft ingaba isivikelo uma kunezimo ezingalindelekile njengokulungiswa kwemoto, izindleko zempilo, ukulungisa ikhaya, akusho ukuthi kumele usebenzise i-overdraft njalo kodwa uyisebenzisa ey'meni ey'phuthumayo. Futhi ukugcina isithunzi sakho sezimali ungabukeki njengomuntu ongenamali ohleli efuna imali kubantu okanye eboleka imali kubantu. Ngiyazi ukke wadlula ezimele ezinzima kakhulu ezinzima ngale ndlela yokuthi uzibone isithunzi sakho sehlikile, kodwa ukusebenzisa i-overdraft kahle kungakha kabusha igama lakho.

Lesi sici ngingasebenzisa ngendlela eziningi njengokuthi ngichazele omunye umuntu ongakuqondisisi ukuthi i-overdraft isebenzisa kanjani, isebenza kanjani. Ifana nokuthi ngimuchazele ngendlela ukumisa imingcele efanele, efanele, njengo ibizwa ngokuthi i-customised limits ukuqondisa i-overdraft ngenhloso ethile, ukuhlanganiswa nesabelomali, budget integration, isaziso nezincomo ezenzakalayo. Izinzuza zalokhu uyakwazi ukulawula kangcono isikweletu ukuhambisana nezifiso zomuntu siqu, futhi uyakwazi ukuqonda okangcono kwemali zakho okanye ngemali yakho. Futhi uthola ukuthula ngokomqondo ngoba kubalulekile uma ngabe upholile emqondweni yonke into uyakwazi ukuyicabanga ngendlela nokuthi yenze ngendlela.

Ukuya ebhange uyofuna usizo kanye isicelo semali kuyisinqumo esinzima kakhulu and esisabisa kakhulu umphefumulo wakhi okanye umoya wakho. Ngelanga ngiyile khona angihambanga kahle ngoba kwatholakala ukuthi izikweletu zami zingaphezu komholo engiwutholayo njalo ngenyanga, ngakho angiphumelelanga ukuthi ngifumane okanye ngithole imali ebengiyidinga. Ngaleyo ndlela ngaphuma nginganeliseki ngikhathazekile, kodwa futhi ngiqonda ukuthi kwenzakalani nokuthi ngiqonda futhi ukuthi yisiphi isinyathelo okumele sithathiwe ukuze igama lami lilunge and ukuze mangiqhubeka isikhathi sihamba, ngizokwazi futhi ukuthola usizo, mangiphinda ebhange ngiyocela imali.

Yebo, mina ngibona kufanele ukuthi amabhange alinganisele ukuthi usebenzisa imali engakanani kwi-overdraft yakho, isizathu ukuthi mangabe amabhange engasinikezi okanye ingasilinganiseli ukuthi sisebenzise emalini engakanani. Abantu baney'kweletu ey'ningi la ngaphandle, so bazoqhubeka basebenzise i-overdraft kuze kufikelele emalini yabo engena ngenyanga ukuthi ngaso sonke isikhathi uma kungena imali iyahamba yonke imali yomuntu iya kwi-overdraft, and then umuntu usehlala ephila ngesikweletu. Lokho kungakwenza ungabikho sesimeni esilungele ukuthi ukwazi ukuqhubeka nempilo, yingakho ngithi yebo, kulungile ukuthi amabhange alinganisele inani nesikhathi, ikhasimende elingasebenza ngalo imali yayo okanye i-overdraft.